Tsivhudzo ine nda nga muvhudza ngayo ndi ya uri ndi khwine a tshi to ya u ne a ḓo wana hone thusa unga kha madokotela kana a to ita zwo to dzhima ngauri vhunzhi ha dzi product dzine dzavha dzi kho rengisiwa uri a xelelwa nga mapfhura muvhilini dzivha dzi songo thoma dza dza ṱolwa nga vha mutakalo vhunzhi havho dzi fhedzisela dzo vha affect dza vha vhaisa.

Ndi zwa ndeme nga maanḓa uri vhathu vho no funana vhaambe nga muṱa wavho uri na musi vha khou aluwa vha vha khou ḓivha uri muṱa wavho u khou aluwa u tshiela kha lurumbu lufhio and wa vha na na mulalo a hu vhi na dzinndwa.

Zwine nda ḓivha zwone ndi zwa uri kha vhupo hune nda dzula hone hu wa ḓa vha mutakalo vha tshimbila vha tshi khou ṱhavhela vhana vha tshi khou ṱhavhela na vhaaluwa uri vhavhe na mutakalo wa vhuḓi vhadovha hafho futhi vha netshedza na mabambiri ane a vha a khou amba nga ha zwiḽiwa zwine zwa tea u ḽiwa.

HIV yo imela uri human immune virus.

Vhashumisi vha dzilafho hedzinoni vha funziwa uri vha vha kone u ḓi langa ende vha funziwa tshiṅwe na tshiṅwe na zwine vha tea u shumisa vha fhiwa mishonga ine vha iṅwa nga tshifhinga vha dovha futhi vha fhiwa na protection ine ya vha thusa uri vha kone u ḓi tsireledza muṅwe uri vha sa shate vhaṅwe musi vha khou ita kha sia zwavhudzekani.

Dokotela a si ho mulayoni u thoma u zwi vhona nga nomboro ya redzhisṱiresheni HPC namba uri oyo muthu u mulayoni naa and tsha vhuvhili a si o the malwadze ane a u kona tsha vhuraru ndi ngauri u funesa na tshelede hoyo muthu tshiṅwe na tshiṅwe u soko ri wa lafha naho asa tshikoni u tshi lafha and zwi na nga ṱangana na khombo ngori u nga ḓi wana wo fhiwa mishonga i si yone wa nwa wa fa.

Maga a u thoma musi ukho ṱhogomela muthu a re na vhulwadze ha TB u tea u mu thusa wo ambara mask wo ḓi thivha vho ḓi thivha mulomo na ningo uri usa kone u fema wa dovha hafhu futhi wa ambara magiḽafu and u tea u dzula uri hezwi wono fhedza u mu thuse tsha u thoma u to dovha futhi wa ṱamba zwanḓa nga mushonga kana nga tshisibe.

U ya nga muhumbulo wanga ndi vhona unga ndi khwine vha tshi to itelwa dzangano ḽavho ḽine hetsho tshi imiswa tshi ḓo ima tsho tshi tshi khou imelela vhone lune na musi arali havha na khombo tshi imiswa hetsho tshi to dzhenelela uri vha kone u wana thuso nga u ṱavhanya.

Ndi vhona zwi zwa ndeme vhukuma uri vhaswa vha ḓi dzhenise kha vhuteamiṱa ngori vha ḓovha vha kho wana pfunzo ende vha khou tsivhudzana zwithu zwavhuḓi hu sina ane a a ḓovha a kho shela muṅwe muya na kualusele kwa vhana na kwa kufarelwe kwa dzi phathinara vhavha vha khou wana ngudo ya vhuḓi.

Tshenzhemo ine ndi amba ndi ya uri hezwinoni u tshi tshimbila vhathu vha u sea ende vha u vhangela na mutsiko vhaṅwe vha u nyadze no nyadza vhaṅwe vha tshi amba na iwe vha u ambisa zwiṅwevho.

Thaidzo ndi ya uri unga kumba malwadze nga u ṱavhanya ende unga lwadza na vhaṅwe.

U ya nga muhumbulo wanga ndi vhona uri he miduba yone yo fanela mara hu tea u engedziwa vhashumi vhanzhi uri vha kone uri kha zwibadela hezwinoni na dzi kiḽiniki hu sa vhe na mudumba uyo mulapfu arali vhashumi vha vhanzhi zwi ḓo ita uri na muduba u sa vhe hone ngori vhathu vhanzhi vha ḓovha vha kho thusiwa nga u ṱavhanya hu ḓovha hu sina u lindela tshifhinga tshilapfhu.

Tsha u thoma ndi nga vha tsivhudza nga uri vha songo ḓi dzhenisa kha zwa vhudzekani vha tshe vhaṱuku tsha vhuvhili ndi tsha uri vha songo tenda u ita zwavhudzekani vha si na tsireledzo ende tsha vhuraru ndi tsha uri vha tea u ḓivha nazwori eyo tsireledzo i shumisiwa hani.

Khaedu dzine vhaholefhali vha kho ṱangana nazwo zwori tsha u thoma a vha khou isiwa zwikoloni tsha vhuvhili ndi tsha uri a vha na zwishumiswa zwine vha nga shumisa for example a vha na dzi wheelchair vha balelwa ngo tshimbila vhaṅwe kha vhane a vha vhoni vhavha vhasina dzi thanda hedziḽani dzo vha sumbedzisa direction.

U ya nga nne ndi vhona nga muvhuso u tea u ita uri zwibadela zwi vhe na vhathu vhane vha nga lafha havho vhathu vhane vha vha khou tambudziwa.

Ya u ya nga ha muhumbulo wanga ndi vhona u nga hu ḓo vha na khombo ngori vhathu vhanzhi vha ḓo ṱavhanya vha shatea nga malwadze.

Khombo khulwane ndi ya musi arali vho weliwa nga tshiwo zwi ḓo konḓa uri vha wane thuso i bvaho kha muvhuso.

Muvhuso u tea u ḓisa mishonga minzhi yo sedza zwa uri kha uvhu vhupo vhathu vho ḓalesa hani.

Muthu muṅwe na muṅwe a ne a vha na tsumbodwadze u tea u ṱavhanya a ṱolwa nga dokotela uri vhulwadze vhu ṱavhanya vhufhiri hu thusiwa usathu goḓombela.

No vhathu vha sinao garaṱa kana ḽaisentsi vha sinaho thendelo yo rengisa hezwo zwithu mishonga a vho ngo tea u yo tendelwa vha zwi rengisa vha tea u fariwa.

Muthu u tea u ita zwa vhudzekani a na tsireledzo nahone uto vhudza na muthu ane avha a kho funana naye uri ene o ima kha tshivhumbeo tshifhio.

Nṋe ndi tenda khazwo uri vhathu vhoṱhe vha tea u wana mishonga vha dovha futhi vha vha na ngoho khavho vha vhudza vhare tsini navho uri vhone vha na vhulwadze.

Muthu o weliwaho nga khombo u tea u vha na muthu ane a mu gaidi na muthu ano mu ṱuṱuwedza nḓila ya vhuḓi uri a kone uri muhumbulo wawe u shume zwavhuḓi.

Vhathu vho no tshila nga vhulwadze albino muvhuso u tea u vha fha dzi amburela dzine vha ḓo kona u tshila ngadzo musi vha khou tshimbila ḓuvhani na mishonga yo ḓo dza lukanda nga mahala.

Ya kha vhupo hanga hukha ḓivha na shothodzo hu kha ḓi shotha mishonga vha ḓisa mishonga miṱuku.

Muthu ane a khou lwala TB u teo nwa tie ire na tshikara yo shelesiwa tshikara na mikapu ine yavha na na swigiri yo linganaho.

Arali hu nṋ mubebi ndi nga si tende ṅwananga a tshi ḓi dzhenisa khazwo u tea u thoma a lindela a tshi fara minwaha yo swika twendi faifi yeze ngori uvha o no vha na nḓivho.

Ee ndi zwa ndeme muthu are na TB u teo dzhia dzilafho nga tshifhinga uri a si vhulwadze u sa vha fhirele kha vhaṅwe.

Zwine vhathu vha tea u ita zwone ndi zwo uri vha songo tshaya kha vhathu vha vhu fhura vha ye vha wane dzilafho fhethu ho teaho ha muvhuso.

Vhathu vhanzhi kha vhupo hanga vha biḽiva kha zwithu zwa tshivenḓa kana kha mishonga ya tshivenḓa vhaṅwe vha hafhu vha dovha futhi vha biḽiva kha vhutendi ha tshikereke.

Nṋe ndi vhona unga tsha khwine uri ndi kone u amba na vhabebi ndi teo thoma nda lindela miṅwaha ine nda vha na vhuḓifhinduleli.

Tshiunza kha vhupo hanga hu shumisiwa muri wa mufuvha hu mbo ḓi swika ha kiwa makwati awo.

U tevhela ndaela dza madokotela dzi na vhundeme ngauri u wana u tshi khou tshila tshifhinga tshilapfu vhuṅwe wa dovha futhi wa kunda malwadze o ya ho nga u fhambanana.

Khaedu ine yavha hone ndi ya uri mishonga ya vha miṱuku na zwi tsireledzo zwavha zwiṱuku.

Khaedu ya vhulwadze hovho vhu fhirela musi muthu o u hoṱolela mare awe a u kwama kana wo fara tshithu tsha hoyo muthu u songo ambara magiḽafu.

Arali hu nṋe dokotela ndi nga vhudza vhathu vha no nwa zwikambi uri vha limite vha fhungudze nahone zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi ngori zwi vhaisa mafhafhu kana tshivhindi.

Ndi nga ya kha ma social worker nda ripota mulandu hoyo ma social worker aḓo dzhenelela a kona u kwama mapholisa ndo dovha futhi nda tamba nda panga na vhadzulapo.

Muvhuso u tea u thola vhathu vhane vha nga linda vhusiku na vhane vha ḓo tshimbila dzi badani vha khou sedza uri afho fhethu ho tsireledzeaho.

Ya ndi vhona zwi zwa ndeme nga maanḓa uri vha vhudziwe ngori vhana vha vha vha khou ḓidzhenisa kha vhudzekani and zwi vha zwi kho ita uri vha fariwe nga thumbu.

Ndi vhona unga vhabebi vha tea uri ḓuvha na ḓuvha ṅwana wavho atshi vhuya tshikoloni vha maker sure uri u kho vhala bugu ha khou bva hayani.

Ndi vhona unga khwine hu tea u nwaleliwa vha department of health uri vha dise mishonga minzhi.

Mushidzhi na wo wa thusa na u to tsedzuluso muthu zwi a thusa na tshireza tsho shelwa fola.

Ndi vhona unga vha mutakalo vha tea uri tshifhinga tshoṱhe vha tshimbila na zwikolo vha tshi ṱola uri zwiḽiwa zwine zwa kho diswa zwi na mutakalo na.

Vhathu vhanzhi vhashumisa mapfhura a nguluvhe vhaṅwe vha to mara ravhedza tshiumbe vhumbe na maṱari a mibomo.

Ndi vhona unga vhathu vha vhanna vha to iteliwa kiḽiniki yavho uri vha savhe na ṱhoni.

Ya ndi vhona unga ndi zwa ndeme ngauri vhaṅwe vha vha vha na ṱhoni and vhaṅwe a vha koni u tshimbila vhaṅwe vha vha vha si na dzi transport na kana tshelede dzo badela.

Ndi zwa ndeme uri vhana vhaṱuku vha fhiwe mitshelo huḓi nga na tshikoloni i a ita uri vha concentrator ende vha aluwe vha na mutakalo wavhuḓi.

Uya nga ha nṋe tshenzhemo ya tshumelo ya ambuḽentse i slow a si ya vhuḓi ngauri i ya lenga u swika na muthu ane a kho lwala u wa vhuya a to elela i sathu swika.

Maine wa vhukuma ha rangisi tshelede phanḓa huna uri maine asi wa vhukuma u funesa tshelede ende u tshadzha tshelede nnzhi.

Ndi nga thusa ṅwananga ngo umu rengela mafhi anea a mavhengeleni uri a kone u mu mamisa.

Vhathu vhanzhi vhulwadze uvho vho ṱavhanya vha vhu thivhela nga ndavha ya uri vho mboḓi yo hayeliwa.

Vhathu vhanzhi vha vhanna thaidzo yavho ndi ya uri hezwo zwithu avha zwi dzhieli nṱha ende vha zwi iginora ndi ngazwo vhathu vhanzhi vha tshi kho lwala.

U ya nga ha nṋe ndi vhona unga vhunzhi havho vhaswa a vha na mbidzo vhunzhi havho vha vha vha kho shavha uyo phakha dziphilisi na vhaṅwe kana vhaṅwe vha vha vha khou toḓa masheleni u fhura vhathu.

Thikhedzo ine vha tea u fha yone ndi ya uri vha fhiwe mishonga vha dovhe futhi vha fhiwe bugu ine ya ḓo thusa ṅwana musi atshiya tshikaloni.

Masiandaitwa ndi a uri manwe madokotela a vha a si a vhukuma avha akho ḓi ṱoḓela tshelede hu na uri manwe a vha a vhukuma a thusa zwa vhukuma.

Ndi u soko hoṱola hoṱola asa fhedzi.

Vhathu vha kale vha tshi shumisa u thoma vha amba vha shumisa na tsireledzo ine vha vha i wana kiḽiniki.

Huna u thoma wa malana kana wa malisiwa kana u thoma wa ya khombani wa gudisiwa.

Ya u ya nga nṋe ndi vhona nga muvhuso u kho lwa zwoṱhe ngori vho no fhungudzea na u fhungudzea.

Ya ndi zwa ndeme ende zwi a thusa uri muthu asavhe na u tsikeledzea ha muhumbulo.

Ndeme ndi ya u ḓi ḓivha u dzulela ukho ḓivha uri auna malwadze.

Tshaka dza khentsa ndi ḓivha ya mafhafhu na ya damu na ya lukanda.

Ya ndi vhona zwi zwa ndeme uri ha vhathu vha zwiḓivhe uri zwi na masiandoitwa a si a vhuḓi.

Vhathu vha tea u shumisa zwikeḽekeṱe na mi mask na zwisibe zwo ṱamba.

Masiandaitwa a u pfulusa mulwadze ndi a uri hu nga swika uri u khou isiwa kha vhunwe vhuongelo vhune ha vha kule vha wana a tshi khou ri sia a sathu swika kha madokotela.

Ee kha vhupo hanga vhathu vho no tshimbila nga dzi wheelchair vha a wana thuso ende vha itelwa na nḓila yavho uri vha kone u tshimbila zwavhuḓi vha sa khakhisei.

U soko fhelelwa nga muya na u saḽa tshiṅwe na tshiṅwe na u saathu kona u to takala zwavhuḓi.

Khombo ndi ya uri vha nga soko ri sia tshifhinga tshiṅwe na tshiṅwe vha vha na vhutshilo vhuṱuku.